Ndikhetha uRonaldo angene endaweni kaMessi ngoba uMessi hayi khona, akasenzi zona.

Ndithanda ukuchitha usuku lwam nosapho lwam. Ixesha nabantwana bam, yho ndibathanda abantwana bam endibafumene ngexesha elinye abathathu, ngabo abantu nje abandipha impilo, abandipha isizathu soba ndikwazi uphila. Ndiyathanda uphila nabo ndibafundisa ngeento zobomi, ngendlela yokhula. Ndithanda nje uphila nosapho lwam not nabangani.

Kukubambana rhabaxa, yho umbhoxo urhabaxa awufuni mntu olibhetyebhetye. Ndingasusa nje loo nto nje ukuthi kudlalwe nje ngononophelo, hayi abantu babe rhabaxa.

Ndithanda ukukhuphiswano lweemoto, ngoba umntana wam uthanda izithuthi xa ngabe zibaleka zisenza ukhuphiswano.

Kwakumnandi ngaloo nyaka, abantu bafumana imisebenzi. Kwakukuhle kuhle kubhontibhonti nalapha eMzantsi Afrika, kucocekile. Ndandithanda nangendlela ababecula ngayo xa besamkela abantu koomabonakude xa sibukele.

Kwamele bazame nje ukujima babe nendlela abenza izinto xa ngabe belungiselela ukudlala, ngoba ukujima ungekho sezingqondweni zale nto oyenzayo ziyaphazamisa. Xa ngabe bezawudlala mna ndingabathatha noba bahlale endaweni eyodwa bengamadoda ukulungiselela nje umdlalo ozawube uncomeka ngayona ndlela, ngoba xa bephumile bengekho endaweni eyi-one, bahamba bayokwenza izinto ezingavumelekanga ezityhafisa umzimba.

Amabhokobhoko ngenkani, owu bayalithanda iqela labo noba liyatyiwa okanye liyaphumelela, bahlale besoloko belixhasa ngalo lonke ixesha.

Owu ukuba nabantwana abaselula, umtshana wam ebethanda uba ndibukele iividiyo naye ngoku sekunzima kwa uba ndilale ngoba engasekho nje. Umzimba wam qho ngelaa xesha kumele kudlalwe iividiyo awuvumi uba ulale ngoba uqhele uba usabukele zona ezi vidiyo. Ningayiqheli into embi endiyiqhelileyo bantase.

Umdlalo wetshesi awukho ezilalini, awukho tu if ungafakwa ungakwazi ukunceda abantwana ukuba iingqondo zabo zikwazi ukuvuleka. Enye into engathathelwa ezingqalweni ngumdlalo weqakamba. Umdlalo weqakamba abantwana abangakwazi ukufikelela kwiidyunivesithi, umntana angakwazi udlala leyo nto leyo, ibe yinto ezisa isonka etafileni.

Into ethi qatha apha engqondweni kum iba yimali. Ngoba abanye abadlali bamakhadi badlalela ukhuphiswano babeke imali, ophumelele emagqabini ibe nguye oyithathayo.

Andiqondi abantu uba banalo ulwazi olunjalo ngoba nalapha kwam omnye wabantwana bam ujonge izifundo zasesikolweni zodwa. Xa ngabe ndimxelela uba kwamele enze indlela yokuba adlale imidlalo ngoba loo nto leyo yenza impilo, ivula nalapha engqondweni, akakwazi ukuthi andive xa ndisitsho njalo.

Uba ibindim bendizawudlala ukuFree Fire, Free Fire or FIFA. Ndinobona umntana wam loo ongumfana uyayidlala legemu le nkwenkwe, ndibawela noba akhe eze apho ngaphesheya azoyenza.